Inkolelo nenkcubeko abanye abantu abadala abanye abantu abadala banokukhwela ukuba ezinye izifo zibangelwa zibangelwa zibangelwa ngumoya omubi, umthetho wesiNtu okanye umona. Hayi, sisimo sempilo ngoko bangakhetha ukuya kwixhwele okanye umthandazeli ngaphambili kokuba bagxile kwezempilo .

Ndicinga abantu abadala baxatyiswe kakhulu luluntu ngoba bathi bokuguga benzelwe indawo ekuthiwa apho baba nabantu khona abagcinayo ababaphekelayo, abenza sure baqinisekise ukuba bakwazile ukuvasa kwaye betyile bazisele neetritimenti zabo.

Ewe, inkamnkam evela kurhulumente iyancedisa abazali ukuba bafumane, bafikelele kukhathalelo lwempilo ngoba laa mali ukwenzela uba bakwazi ukukhwela xa besiya kwicandelo lezempilo. Kanye bayakwazi nokukwazi ukuthenga ezinye izinto zokukunceda amayeza.

Amalungiselelo endinowenza ndingenza sure uba ndimqashela umntu on home-based care ozokwazi ukumnakekela ngogama mna ndisayoxelengela inyama, akwazi kuqinisekisa ukuba uvasile aqinisekise ukuba utyile.

Mama, into endizawukwazi ukuyenza yona ndiza kufowunela umntu okwazi ukugcina okanye ndifikelele ndizame ukufikelela kwicandelo labantu yokugcina abantu abadala apho uzokuthi ufumane abahlobo nabantu bokubalisela amabali.

iindlela endinokuzisebenzisa ukuba ndiqinisekise ukuba ugogo uthatha amayeza ngexesha elifanelekileyo, ndingaqinisekisa ukuba ndihlala ndikhona ecaleni kwakhe ngamaxesha wakhe amayeza. Ndiza kuqinisekisa ukuba ndiyakwazi ukumnika amayeza ngexesha elifanelekileyo.

Kaloku dadewethu umama uza kuncedakala kwilaa nto, kwikhaya labantu abadala ngokuba abantu abadala phayana banabantu abababalisela amabali, banabantu abancedayo kwaye banabantu abenza uqinisekisa ukuba batyile. Njengoba umama azawukwazi ukuya kwikhaya labantu badala uzawukwazi ukufumana iipilisi, akwazi ukutya, akwazi nokuzivocavoca.

Ngamanye amaxesha kaloku abantu baye bacinge ukubana abantu abazali babo abazuphatheka kakuhle kwikhaya labantu abadala kuba bengazuncedwa ngabazali kuba babo. Kanti bona abanalwazi lokuba abo bantu baqeqeshelwe ukukwenza oko futhi bawenza ngokwenyameko umsebenzi wabo.

Ndingenza ndingaqinisekisa ukubana ngamini afumana ngayo imali yenkamnkam ndihamba naye. Ndithatha leyo mali ezothi ilingane ukuba akwazi ukuncedakala akwazi nokuthenga ukudla, ze ndikwazi ukumnika lowo loo malanyana ezothi akwazi ukufaka aside, uba sempokothweni yakhe. Ndingenza rhoqo ukuba ikhadi alihlali kuye, lihlala kum apho ndizokwazi ukuqinisekisa ukubana imali ayipheleli etywaleni.

Ndingamcebisa ngendlela yokubana enze sure ukuba xa ethenga ukutya athenge ukutya ngokwaneleyo, ayazi ukuthi kwinyanga elandelayo akaphinde athenge ukutya. Akwazi ukuzigcinela imali ezokwazi ukumnceda ukufikelela kumtholampilo.

Into endinoyenza ngoku ndijongene nale meko ndingaqinisekisa ukuba ndihambela amacandelo wezempilo aphambili ngokuzama ukudibanisa amayeza kweli candelo ndikulo.

Into endinothi ndiyenze ndingakwazi ukubanceda ngokuye ndihlole umama uba uva kangakanani. Ndiye ndimthumele kwindawo apho azofumana khona i-hearing aid into ezokwazi ukuba akwazi ukuva.

Ndingabiza imithingi okanye ndibhale amaphepha ndibazise ukuba iklinikhi ibithunyelwe ayifikanga and ifikelele kwenye indawo. Ndizame ukuxolisa kwaye ndibaqinisekise ukuba izawuthi ifike ngemini, ngomhla olandelayo.

Ewe, ngokuba abantu baye baqokolelane xa sele kuzawufika iikliniki ezihambayo ngokuba kaloku ziyakwazi ukuba ezi zingahambiyo ekliniki namacandelo empilo okuhlala kufumaniseke ukuba kukude kwaye kunobungozi and kwaye nendlela zasemakhaya zimbi.

Ngokuqala kwam ukundwendwela ugqirha into endizikhumbulayo ndathi ndahlolwa iswekile, ndahlolwa uba i-high blood pressure, kwaye ndahlolwa .

Into eyandichukumisa kakhulu kukuba kaloku eyona nto ibalulekileyo kubantu abahlala ezilalini kukuba bafumane uncedo kufutshane kwaye namayeza anganqongophali.

Kundichaphazela ikakhulu ngokuba kaloku oogqirha abazukwazi ukubana lo mntana ndimzise apha unengxaki nantoni ngokuba mna mntu uzise umntana andikwazi ubaxelela ngokuba ndingaguli, ndlela ngoba ndingakwazi ukuthetha ilwimi.

Into endinokuyenza xa ndizifumanisa ndikuyo le meko ndingacela ugqirha ukuba andifunele umntu okwazi ukumamela ulwimi lwabo. Lowo mntu ndizawuthi ndimsebenzise ngokuba abe yitoliki yam, azonditolikela kugqirha ngolwimi lokuqala.

Xa ndifumaniseke ukuba amayeza awonelanga ndiye ndiqinisekise ukuba ndithi ndixhumane nabantu nabanye oogqirha abangaphambili okanye nakwamanye amacandelo wezempilo angaphezulu kunam ndiqonde ukuba ngaba banawo amayeza oneleyo. And ndifumaniseke ubana ndenza sure ukuba kuye kufike idilivari yamayeza oneleyo kwicandelo lam.

Ngokuba inkokheli yelali ndingenza uqiniseko ukuba iiklinikhi ezihambayo ziya ziye zifike ngeemini ngeemini qho ngeveki okanye qho ngenyanga ukuze bangakwazi ukuthatha umgama ongaka ukuya eklinikhi.

Ukwenziwa kovavanyo ebantwini luyingozi kakhulu kukuba awuyazi ukuba la la mayeza ozowavavanya ebantwini azawuthi azawuba nemiphumela enjani which is ii-side effects.

Njengoba ndingayazi intetho yezandla ukuze siqondane ndingamthatha iphepha nepeni ndimnike ukuba abhale le nto afuna ukuyithetha ngokuba ndingakwazi ukuqonda ulwimi lwezandla okanye ndithi ndicele ongaphambili kunam ondicinga ukuba angakwazi ukuqonda ulwimi lwezandla.

Kuye kuthi qatha udlwengulo nokuxhatshazwa kwabantu abangoomama ngabasetyhini ngabayeni babo.

Ubundlobongela buxhaphakile eMzantsi Afrika ngokuba abantu abangootata baye bathathe inxaxheba yokubetha abantu basetyhini kuba beyazi ukuba abanawo amandla awazawufikelela kwawabo.

Ukuze bayifihle abantu xa iqhubeka emizini yabo kukubana boyika ukuba lo mntu wenza ubundlobongela emzalini wabo aphumelele kubo okanye boyika ukuba femeli .

Into endinokuqala ukuyenza ndingahlala phantsi ndithethe naye ndibuze kuye kwaye andicacisele. Ndingathatha ilaa nto, imfonomfono ndiripote kwabasemagunyeni anonymously ndibaxelele ukuba bandifihle bangandivezi kuba kubungozi ukuveza umntu owenza i-GBV.